Lebollo la ntse le le bohlokwa, hobane ke dumela hore, bashanyana ba lokelwa ho rutwa moetlo, le botjhaba, le ka mokgwa oo, ba lokelang ho phela le batho, ba ba rutwa senna. Lebollo le bohlokwa haholoholo mehleng ena, hore meloko, e tsebe hore meloko ya kgale, ene e phela jwang, le meleko e tlaang. Banne ba tsebe jwalo fela. Empa mo bohlokwa hore sena se etswe, ke batho ba tshepahalang, ho thibela ditlokotsebe, ho ka fetola meetlo ea rona, le ho ka etsa tsa bona tsa botlokotsebe.

O ka thusa banna bohle, ba nang le maima, kapa ho kopana le ona, maima bophelong. Nka kgothaletsa banna bohle, hore habana le mathata ba bue, ba sekene, kapa ho inehella, hona majwaleng. Nna nka re re le banna re ikopanye, mohlomong moo re ka buang, matshoenyeho, le tsohle tse re hlomphehang moyeng, re di shebe, re buisane ka tsona, mme re sebetse hantle.

Jwala le di thethefatsi, di sentse bophelo ba batho ba bangata, ha resheba haholo di bapadi tsa bolo, tsa mehleng ya kgale, la mehleng ya kajeko, tse ileng tsa inehela jwaleng, tse ileng tsa inehela dithithifatsing, maphelo a bona, ile a senyeha haholo, ka lebaka la disebediswa, tseo tse mpe. Ke nka kgothaletsa hore matsholo, a sebetse ka tsela e tswileng matsoho, mme matsholo ana a amohele, motho mang le mang, hosa natswe maemo, a hore na o hlaha kae. Maemo ana a re relwe, ho thusa, motho mang le mang, ya nehetseng jwaleng.

Dumela mookamedi wa sepetlele, ke se ke ile ka utlwa, hore motjhini wa x ray, o ya sokodisa, ha o sebetse. Mme nna hoya ka tsebo yaka, ha ngata, motjhini wa x ray, hao o sokodisa, kapa o se o sa sebetse. O lokela ho otima matsatsi a mahlano, ho isa ho a supileng, o ntse o hlwekisa, o ntsha ditshila tsohle, o ntshe oli ya kgale, o kenye oli e ntjha.

Leano la ka ho ka tshwara di kebekwa tsena, ke le bonolo haholo. Nka ikopanya le ausi enwa, eo ke mo tsebang, ya sebetsang le tsona dingaka tsena, le yena, ya ikentseng ngaka. Ka fihla ka mmolella ka mokgwa ke kulang, ka teng, ke hloka kalafo. Mme ka hoo, ke tla kgona ho fumana bopaki ba hore, le yena, ke emong wa dinokwane tsena, ebile o tla mpha, kapa o tla fana ka mohlala, hore re tshware, ba bang ba bangata, ba sebetsang le yena.

Ngotseng ho bonahala ekare ha ho tsejwe. ka ditaba tsa di thibella pelehi, e leng hore batho ba baholo, ba tshaba ho bua le bana, ka ditaba tsa thobalano, Ba nahana ekare, ba tla be ba bua, ba bua ditlhapa le bana, ebile ba tla be ba ruta bana dintho tse sa lokang. Ka hoo, seo ke sona se etsang, ho bonahala ekare, mahayeng, di sebediswa tsa di thibela pelehi, ha di tsebahale, fela dia tsebisahala. Batswadi ba dumela hore, taba tsa thobalano, e tlamehile ebe sepheri, tlabele ntho tsa batho ba baholo. Fela nnete ke hore le bana ba banyane ba se ba di etsa.

Ee, kea dumedisa sepetleleng se seholo, ke letsa kele lebenkeleng le etsang meriana. Ke ne ke le tsebisa hore meriana ya masea e fedile. E re tla etsa hore, re romelle bakganni ba rona, bo romellang meriana dipetlele, pele ho beke ena e fela, bonyane re tla sheba pakeng tsa Labobedi, le Laboraro. Ke ya Leboha.

Taba ya ho ima ha bana, e ntse e le bothata le matsatsing ana kajeno, bana ba ntse ba ima, ba ntse ba kena dikolo. Taba ya ho ja fela, ha e sale taba e laolehang, bana ba se ba itjella fela mahe, neng kapa neng, ebile ba ba kgothalletsa, le ona ho waja mahe ano, le tsona di kahare tsa kgoho. Taba ena ya ho se laolwe ha dijo, matsatsing a kajeno, e na le seabo ha immeng ha bana matsatsing ana.

Ditsing tsa rona tsa bophelo, le ditshebeletso tsa Hiv and Aids, di maemong a kgotsofatsang, hobane le kajeko ho ntse hona le ditshehetso, tse etswang, Tsebele tse fuwang, batho ba phelang, tlasa maemong ana, hona ditsing tseo tsa rona. Ditsing tseo tsa rona, di maemong a hantle, hobane o ntse hona le ditjhelete, tse nyane tse ntseng, di la di akgellwa moo, ho ka thusa sona setjhaba,

Motswalle waka, taba ya hore rona mahaeng, ha re hloka di thuso tse potlakileng, tsa mmuso, Re ya dieha ho thola. Taba ena e nkutlwisa bohloko haholo, hobane ha ke sheba kwana ditoropong. di thuswe di potlaka haholo, ho ka fihla hore batho ba ditoropong ba fumane thuso, empa ha e le rona mahaeng, atjhe, re diya ho fumantshwa thuso, taba ena, nkgathatsa haholo motswalle waka. Ka hoo, dikotsi tse ding, dibaka la hore batho babang, ba lahlehelwa ke maphelo a bona, ka lebaka la ho dieha ha thuso.

Ke ne ke utlwe bohloko haholo, ke rekile dipidis, i tsa mokokotlo, ho itswe ke dipidisi tse tla nthusa ka masapo, le dinoka tse bohloko, ke ile ka eletswa ke motswalle e mong waka, a re dipidisi tseo, di tla nthusa haholo, athe dipidisi tseo ke mokokotlo. Ke ne ke utlwile bohloko, ebile ke swabile, ke phoqahetse, hobane ka mehla, re dula re eletswa, hore re reke dipidisi tse amohetsweng, ke Word, ke World Health Organization.

Re tobana le bothata bo boholo, ha re hloka thuso ya tshohanyetso, ka lebaka la boshodu bo iphile matla, metse e re phelang ho yona. Dibaka tsena, di etsa hore thuso, ya tshohanyetso, hobe thata hare hloka. Ha o hloka thuso ya tshohanyetso, re lokela hore re founela maponesa pele, ebe ka morao ho moo, maponesa a tla tla le ba, thuso ya tshohanyetso.